Ndithanda ukubhatala ngekhadi kukuba kulula, awuxhakazeli, akudingeki into uba uphathe itshintshi. Ngamanye amaxesha xa itshintshi inintsi uye uxakwe into yoba oyibeka phi yonke, iskakhulu xa mhlawumbi ungaphethanga bhegi okanye ungenazo iimpokoto. Mna ndithanda uphatha ikhadi kuba ikhadi linye, lincinci, faka empokothweni okanye uliphathe ngesandla, uhambe, ube sowugqibile ngento yakho, kwaye uyibona ngoko nangoko imali xa itsalile, ubone ngoko nangoko eseleyo ongayisebenzisa.

Iakhawunti yetsheki ingakusebenzela kakuhle kuba iyakwazi nochaphazela i-credit record yakho ngendlela entle. Xa kumane kungena imali, ubhatala izinto, iyabonkalisa into uba kukho imali engenayo, kukho imali ephumayo. Qha iyowuxhomekeka kwinto yoba yeyiphi ibhanka oyisebenzisayo. Kula maxesha ngoku awudingi nento yoba uyongena ebhankini ukuze uvule iakhawunti. Ungayivula nakwi-app, ungayivula na-online. Qha ke iyoxhomekeka kwinto yoba wena ukhululeke kangakanani ekwenzeni loo nto leyo. Itsheki akhawunti ke inayo kodwa ne-banking fee. Kofuneke nje ubuze, uyazi into yoba izawuba imalini qho ngenyanga.

Uxinzelelo lukhona kuba ngoku ifunwa ininzi, kuba andithi xa uboleka imali kumntu ongekho sesikweni uye yena athini? Andise i-interest ukuze xa ubhatala ubhatalwa, ubhatala engapahaya kwale oye wayiboleka. So, laa mali njengoba ndingakwazi uyibhatala, iyanda, iyanda, iyanda. Bendihleli ndingenayo ngelaa xesha ndandiyidinga. Ngoku i-more than le bendingenayo and leyo into yenza uba kuthini? Kube nzima.

Hayi ndingafuna uncedo mna kumsebenzi webhanki kuba ndifunuyazi into yoba imali yam xa ndiyifaka endaweni ethile ndiyifaka ndikhululekile okanye ndizoyifaka mhlawumbi ndikhathazekile into yoba kanye kanye isebenza njani le into. And yiloo mibuzo endinayo ngoku, iyohlala ikhona de iphenduleke. Eyona ndlela engantle yinto yoba ndiqale ndibuze phambi kokuba ndifake imali yam, ukuze xa ndiyenza, ndiyenze ngentliziyo etheni? Ekhululekileyo, ndiyazi into yoba imali yam izokhula njani, ndingayitsala uba ndiyafuna, ayitsaleki, zonke ezo zinto ezo zitsho zicace.

Isizathu sokuqala ubomi awunobugqiba, izinto ziyenzeka, iingozi ziyenzeka njalo, njalo, kwaye ayomeko yayo, yakhe wonke umntu efanele into yoba uvela kwento edinga imali ngoku, umntu uzokwazi umelana nayo. Eyesibini, yeyokuba ukuba wehlelwe kubhubha kungasindeki abo bantu obashiyileyo, ingakumbi xa mhlawumbi ingabantwana bakho njalo, njalo. Eyesithathu, ukuze laa nzebenziswano ibe khona mhlawumbi masithi elalini okanye ekuhlaleni, kubalulekile uba abantu bakwazi uthini, uncedisana bafike beyazi into yoba izinto ezithile zikhathalelwe.

Kufuneke aqale ngento yoba avukele kwaDepartment of Labour kuloo ndawo ahlala kuyo . Xa esiya ke kwaleyibha, kubalulekile into yoba ahambe nefomzi azifumene kule ndawo ebesebenza kuyo ii-UIF forms zakhe. Kuloo fomi leyo izochaza into yoba ulahlekelwe ngumsebenzi kuba kukho indawo phaya echazayo uba sithini isizathu sento yoba loo umntu akasaphangeli. Ahambe naloo fomu aye kwaLabour. KwaLabour uzonikwa nezinye ii-forms intoba athini? Azigcwalise ephaa, ke ngoku ahambe kunye nezinto ezifana nekopi ye-ID yakhe, i-bank form ne-proof ye-bank yakhe ne-proof ye-address. Afike azifake zonke ezo zinto apho, bazomfaka kwi-system ogqiba bamazise ke ngoku intoba ngexesha elithile uzawufumana imbalelwano etshoyo intoba uzawuqala ubhatalwa nini.